Ndi zwa vhuṱhongwa nga mannḓa u pfhumbudza vhathu kha vhulwadze ha mutsiko wa muhumbulo ngauri ndi ndi ndi khaedu khulwane ra kho ṱangana na yo kha maḓuvhano u wana vhathu vha tshi to fhedzisela vha tshi kho to ḓi dzhia vhutshilo havho na ngori vha khou ṱangana na thaidzo kha kha mutsiko wa muhumbulo vhathu vha sa zwiḓivha tshi tou pfha u nga muthu u khou to itisa fhedzi mara hu vhulwadze.

Ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa ngori maḓuvhano vhana vhaṱuku vha kho ḓi hwala vha tshe vhana vhaṱuku nga maanḓa zwi itea musi u tshikoloni zwi kho itesa nga maanḓa zwi tshikoloni ndi vhona uri ndi khwine uri zwi thome tshikoloni haningei vhana vha vhane vha vha hone ngauri wa sedzesa nga maḓuvhano vhana vha kho vhabebi vha tshe vhaṱuku nga u ḓivha vha sa ḓivhi uri vha nga ḓi tsireledza kha mini vha tshi kho ita zwa vhudzekani.

Unga ḓi tsireledza nga u shumisa khondomo tshifhinga tshoṱhe u tshi kho ḓo ita zwavhudzekani wa dovha wa ya kiḽiniki wa wana dzi ḽa i ḽa dzilafho yo no pfhi PrEP ine wa ḓo vha u kho ḓi lugisela uri nangwe u arali wo ṱangana na muthu a re na u vho vhulwadze vhu dzule wo tsireledzea.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela ndi uri vhathu vha lavhelela uri vhana vha ṱhogomele vhaaluwa vhane vha dzula navho ngeno vhana navho vha sina na maanḓa o ṱhogomela avho vhaaluwa navho vha kha ḓi tovha vhana vha kha ḓi nyaga u thogomeliwa navho.

Nṋe ndi nga ḓi tsireledza nga u ambara mask na uri oyo muthu a tshi a tshi kho hoṱola zwitzhili zwi vha zwi kho fhufha muyani na musi wo ambara mask unga wana itsho tshitzhili tshi kho kavha zwi khou wela zwanḓani zwau nda dovha nda ṱamba zwanda arali ndi kho ḓo fara tshiḽiwa nda ṱamba zwanḓa uri ndi ḓi tsireledza uri tshitzhili tshi si n kavhe.

Muthu a tshi kho thoma u dzhia dzilafho ḽa TB hu ya swika hune u fhelelwa nga maanḓa na kha muvhili a tshi kho a

Nṋe ndi nga kona u ṱuṱuwedza ṅwananga uri a thome zwa u tea muḓi vhuteamuṱa uri a kone u ḓi u ḓi tsireledza kha u vha na thumbu a songo ḓi imisela nda dovha nda mu gudisa na nga u shumisa tsireledzo sa izwi ṅwana ṱhamusi u ḓovha o no swika kha miṅwaha yo teaho kana o no thoma zwa zwa zwa zwa zwa u funana.

Nṋe ndi vhona hu maitele a vhuḓi ngori vha a kona u nekedza vhana vha zwiḽiwa zwa nga matsheloni na nga masiari u itela uri vhavhe na mutakalo wavhuḓi vha vhe vho fushea uri vha ḓe tshikoloni vha vha na mutakalo vhaite zwa pfunzo vha na mannḓa.

Khaedu nnzhi dzine vha vha vhathu vhaholefhali vha ṱangana nadzo kha vhupo ha mahayani vhathu vha mahayani a vha tu vha na nḓivho nga vhaholefhali uri vha farisiwa hani. U wana na miṱa mahayani a ne a khou tshila hone vha si na dzi tshumiswa dza vhuḓi dzine vhathu vha vhaholefhali vha tea u dzi wana kha musi tsa muṱa wa itiwa zwavhuḓi uri vha kone u tshimbila nga dzi wheelchair dzavho. hedzo khaedu ri nga dzi tandulula ngo ngo dzhenisela muvhuso wa hashu une wa vhusa kha vhupo ha mahayani uri vha vha vha vha tshumiso tshumedzo kha vhathu vha vhaholefhali na miṱa yavho kana u vha pfhumbudza uri u tshi tshila na muthu wa vhuholefhali u to tshilisa hani naye kana ndi zwifhio zwine wa to ḓivha ngavho.

Uri thuso vha i wane zwo leluwa havha vhathu vha vhathu vha vha vha vha dzi kiḽiniki kana dzi caregiver dzine dza shuma khayo community kha hu vhe vhone vhane vha topola uri avho vhathu thuso vha nga i wana gai hone nga nḓila ḓe kana ha tovha na dzi caregiver dzine dza ḓo ḓa vhege nga vhege kana ḓuvha na ḓuvha ḽine ḽa ḓo thusedza kha u ṱhogomela havho vhathu kanzhi u wana avho vhathu vha si na vhathu vhane vha tshila navho hafho mahayani vha tshi tshila vha vhoṱhe.

Nṋe ndi ḓivha tharu ine ya vha depo ine wa i shumisa fo ine wa to ṱhavhiwa ya dzula muvhilini for three months nda dovha nda ḓivha ya dziphilisi dzine wa to nga ḓuvha na ḓuvha havha na implant ine ya to dzhenisiwa nga iwe nga ngomu hafha kha tshanḓa ine ya nga dzula miṅwaha mivhili uya kha miṱanu

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri ṱhompho dza vhathu vhane vha kho nyaga u ita zwa vhuteamuṱa zwi tea u ṱhomphiwa ngauri a ri ḓivhi uri nyimelo dza vha vhathu dzo imisa hani iwe u nga wana u kho ḓa ngo mu ngo mu ngo mu haṱula kana u mu dzhadzha wa sokou amba zwine wavha u kho funa u sa ḓivhi na nyimelo ya muthu uri yo tou itisa hani.

Nṋe zwine nda ṱangana nazwo musi ndi tshi kho ya ndi kho shumisa zwa vhutea muṱa ndi kha itea khaedu uri ndi si ye maḓuvhani kana ndi luvhili nga ṅwedzi kana u vha u engedzea ha muvhili.

Nṋe ndi nga vha eletshedza ngau vha sumbedzisa masiandoitwa a u shumisa dzivha dzi na zwikambi ndi tshi kho shumisa dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi dzi zwifanyiso zwa vhathu vhane vha vha na malwadze avho vhathu vhane vha khou lwala vhulwadze ha nthu a musi muthu a kho shumisa zwidzidzivhadzi na zwikambi u fana na muthu ane ono fariwa nga vhulwadze ha dzi epilepsy zwine zwa mulwadze a tshifakhole o sumbedzisa uri muthu o shumisesa zwikambi lune na muvhili wawe a u tsha kona u zwi control.

Vhathu vhanzhi vha sasaladza vhathu vha re na vhulwadze ha tshitzhili tsha HIV sa izwi vhathu vha si na tuvha na nḓivho ya vhuḓi uri tshitzhili tsha HIV unga tshi wana hani vhaṅwe vha soko dzhia uri u na HIV a hu tshena vhutshilo u ḓo sokou dzula u kho lwala unga si tshavha na mutakalo u tshi tshimbila vhathu vha ḓovha vha kho to vhona uri hu na tshitzhili itsho tsha HIV.

Nṋe ndi vhona hu vhulwadze na ngori uya kona u wana dzilafho ḽa hone ha fhela ha fhola.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme ngauri vhathu vha vhanna a si kanzhi vha tshi dzi ṱhogomela vha ḓi dzhia uri vhone vha mihanga a vhana nda vha nga maanḓa nga nga zwa mitakalo yavho u swikelela zwi tshi to vhifha vhukuma ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri hu vhe na mi sumbedziso yo sumbedza uri vhathu vha vhanna vha tea u dzi ṱongomela.

Vha muhasho vha tea u dzhenelela nga maanḓa kha mutakalo kha u tsivhudza vhaswa nga maanḓa uri vhutea muṱa zwi shumisa hani nahone ndi dzi fhio masiandoitwa a hone na masiandoitwa a si a shumisa vhuteamuṱa.

Ee vhathu vhanzhi vha khou haṱuliwa ngauri vhathu vha soko pfha u nga muthu a no ita zwithu zwa vhuteamiṱa ndi muthu ono funesa zwa vhudzekani kana u funesa zwa vhatukana.

Ee vhaswa vha tea u tsivhudziwa nga maanḓa ngauri vhaswa vha maḓuvhano vha vho ḓi hwala vha tshe vhaṱuku ende ndi zwithu zwi so ngo fanela hune vha wana na miṱa yavho i tshi vho tou balelwa ndi zwavhuḓi uri vha tsivhudziwa u ita zwa vhuteamuṱa.

Nṋe ndi nga ḓi tsireledza nga u ṱamba zwanḓa na nga u ambara mask.

Muthu ane a ṱhogomela muthu ane avha na vhulwadze ha TB u tea u dzula o ambara mask nga tshifhinga tshoṱhe a dovha a ambara na nthu na magilafu kana a dzulela u sanitizer isa phanḓa na u ṱamba zwanḓa u itela uri tshitzhili itsho tshi simi wane naye, na u vula mafasiṱere uri tshitzhili tshi songo dzula fhethu nthihi tshi fhufhe tshibve na muya tshi songo dzula fhethu hune ha nga swikelela uri a tshi feme.

Muthu ane a kho ṱoḓa u ya gonya dzi thavha u tea o ḓi lugisela tshifhinga tshisa thu swika a ita dzi nyonyoloso dzine dza ḓo muthusa uri arali a kho gonya thavha a si fhelelwe nga muya kana nga maanḓa haya na ha dokotela u tsheka uri mutakalo wawe u ya mutendela u gonya dzi thavha na.

Nṋe sa khonani ya muthu a re na vhuholefhali ndi munekedzi thikho nga mufha tshifhinga naye no dzula nae na u mu thusa kho ita mishumo ine ṱhamusi ha balelwa u i ita u ya balelwa u ita ha koni u i ḓo itela nga ene muṋe. Nda dovha na tshifhinga tshaye nda mu fha na tshifhinga tshanga uri ri vhe ri roṱhe ri kone u amba ambe na dzi thanga dzine dza mu.

Ndi ya uri muthu hango tea u dovha a vha na vhushaka na vhaṅwe vhathu kana ha ngo tea u sendela tsini na vhathu to ya u dzula hayani nṋe ndi vhona zwi si zwavhuḓi.

Zwine vhathu vha kho tea u wana thikhedzo khulu nga maanḓa ubva kha madokotela na manese vha tea u tsivhudzwa uri ubva zwezwi vho fhedza u beba ndi dzi fhio dzifhio nḓila dzine vha to dzi shumisa uri dzi vha wane mutakalo wavhuḓi na u ḓi ṱhogomela nga ngona.

Nṋe ndi ḓivha tshakha tharu ine yavha ya to thavha ya u ṅwa philisi na ya u ita implant ndi dzone tshaka dzine nda dzi ḓivha dzo to vhea muṱa.

Na khondomu nayo ndi ya i ḓivha ndi ine u nga i wana kha vhafumakadzi na vhana vha na dza vha dzo fhambanaho dzi a tsireledza kha malwadze dza dovha dza tsireledza na kha thumbu i songo langaniwa.

Hezwo zwi na khombo khulwane nga maanḓa kha mutakalo wa muthu u nga ḓi wana u khou kho vhaisala kha mutakalo wau u si tsha dovha wa vha nga ngona kana wa wana u khou fhelelwa nga vhutshilo hau nga u dzhia dzilafho ḽisi ḽone.

Nṋe ndi vhona vha tshi thusa huna vhathu vhane vha ḓi amba uri vho thusalea nga vho maine mara u ya nga hanga nṋe ndi vhona uri ndi khwine u ya dokotela o zwi gudelaho hezwo zwithu ane a ḓivha muvhili wa muthu na uri muvhili wa muthu u shumisa hani ane a ḓo kona ufha dzilafho lo teaho nga nḓila yo teaho.

Vhulwadze ha TB vhu fhirela musi muthu o fema tshitzhili tsha TB tsha dzhena nga ngomu ha mafhafhu awe ndi hone muthu a tshi lwala vhulwadze ha TB.

Vhaṅwe vha ri u fhirelwa nga TB thamusi wo shumisa tshithu tshe muthu a re na HIV ya shumisa ngatsho ha fhirelwa ṱhamusi ngo farana nga zwanḓa nga u khisana kana nga u hagana ndi mavhari vhari.

Ndavhelelo dzavho ndi dza uri u ṱhogomela mualuwa u tea u vha una zwine wa kho wana khazwo avha zwi iti zwi khou bva mbiluni dzavho kana nga lufuno vhanzhi hafhu.

AIDS yo imela uri acquired immune deficiency syndrome.

Nṋe ndi nga ḓi tsireledza nga u shumisa khondomo na u shumisa mishonga ya PrEP na u shumisa magiḽafu arali u kho ḓo tea u shuma na muthu ane ṱhamusi o vhaisala a tshi khou bva malofha.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vhaaluwe vha shumise tshelede yavho ya mindende u wana dzilafho sa izwi vho thembela khayo u ita zwithu zwinzhi ndi vhona uri muhasho nga u hani nḓila dzo ri vhaaluwa vha wane dzilafho mahala.

Hedzi mbekanyamushumo dzi a thusa uri vhathu vha dzule vha tshi kho nwa mishonga yavho nga nḓila yo teaho ngauri wa sedzesa kha vhupo ha mahayani vhulwadze ho nonga HIV and AIDS a si vhulwadze vhune vhathu vha kona u amba ngaho vha sa kho shona zwino dzi mbekanyamushumo dza muvhuso dzi a kona uri vhathu vha vhe na na na na u leludzeliwa kha u amba zwine vha ṱangana nazwo.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso muvhuso u kho tea u vha na nḓila yori vhathu vhoṱhe vhane vha vha na vhuholefhali vha vhe na dzi caregiver dzine dza ḓo vha ṱhogomela dzine dza ḓo ya hune vha kho dzula hone nga ḓuvha liṅwe na liṅwe hune wa tou vha mushumo wavho, wa ṱhogomele havho vhathu vha wane thuso ine vha i ṱhogesa nga maanḓa vha si tea wa to lindela muthu kana vha to humbela muthu hu tovha na vhathu vhane vha to shuma zwezwo.

Kanzhi vhuongeloni vhathu vha ya kolelwa tshifhinga tshinzhi kana vha haṱuliwa vha kolelwa nga vhulwadze havho kana vha fariwa nga nḓila isi ya vhuḓi nga ndavha ya uri vha na vhulwadze vhukene.

Nṋe ndi vhona vhu ri mvelaphanḓa ine yanga vha hone ndi ya uri hu tholiwe vhashumi vhanzhi vhane vha ḓo kona u thusedza vhane vha vha hone uri tshumelo i swike vhathu nga tshifhinga.

Tshifhinga tshetsha nkonḓela nga maanḓa ndi musi ndo ḓi hwala muvhilini ndavha ndi sa kho vha na zwiḽiwa zwire na pfushi nda ḓi pfha ndi si na mannḓa ndi tshi fhelelwa nga nungo.

Dzi a fhulufhedzea nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshifhinga u ya lindela u swikela hune wa wa wana tshiimo tsha uyu muthu ane u kho vhidzela ene ambuḽentse tshi tshi shusha nga mannḓa.

Ri tea u sedzesa nga maanḓa kha kha kha kha vhulwadze ha cancer cancer nga maanḓa preostate ancer nangori vhathu vha vhanna kanzhi zwa mutakalo wavho a vha zwi dzhieli nṱha.

Kanzhi a dzi dzheni na u the na u swikela hu no vha founela wa lindela tshifhinga tshilapfhu iwe muṋe wa to dzhia fulo ḽa uri u tou isa mulwadze uyo a ye sibadela ngauri ambuḽentse kanzhi kha vhupo uri ni si na thema mveledziso a dzi swiki.

Kanzhi vha tou founela goloi dzine dzavha dzavho kana vha shumisa goloi dzavho uri vha kone u swika vhuongeloni ngauri arali vhasa ite hezwo zwithu zwi a tshinyala.

Tsumbadwadze dza COVID-19 dzi katela u bva kha u hoṱola na u a tsamula wa dovha wa fheleleliwa nga maanḓa masole a muvhili wau a si tsha kona u tsireledza kha zwitzhili, u nga dzi fhambanyisa dza mukhushwane u ya ya kiḽiniki wa fhiwa dzilafho ḽa hone mukhushwane wa fhola fhedzi kha COVID-19 a wu koni u ri u ṅwe mushonga ṱhamusi wa mukhushwane wa fhola.

Ee kanzhi vhathu dzi ambuḽentse a dzi swiki zwavhuḓi vhuponi ha mahayani u wana hafhu wa ri u bva hone hu sa divhei na ambuḽentse dzi sa ḓivhi kana tshi wana ngori hafho fhethu a huna na themamveledziso kana fhethu hune ha topfhi ndi fhethu hu ḓivhea ngaho fhethu kana hu tshipfhi ḽiga ḽa shango ahuna.

Tshikimu tsha tshikoloni tsha hashu vhana vha fhiwa mukapu nga matsheloni nga masiari vha bikelwa zwiḽiwa zwo ḽa nga masiari vha ṋetshedza zwiḽiwa zwi no nga mukapu nga masiari zwi to fhambana u ya nga vhege vha a wana vhuswa, khavhishi khovhe ḽiṅwe ḓuvha vha a mbo ḓi vha raisi, khovhe kana na fhuri, tshiṅwe tshifhinga vha tshiḓammba na dzi khavhishi zwezwi vha dovha vha ṋetshedza musi zwi tshikolo tshi vula vha a fhiwa vhuswa vha a fhiwa mikapu yeyo ine vha ḓo ita hayani na mafhi vhane vha nga ḽa na vhuswa hayani.

Nṋe uya nga nne ahuna zwi thivheli kanzhi vhathu vha vhanna vha na nyofho nga maanḓa vha na nyofho nga u ḓivha uri tshiimo tsha tsha tsha tsha mutakalo yavho yo ima hani.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u tea ha GPS kha vhupo ha dziḓoroboni ngauri zwiṱaraṱa zwi tshi fana u fana na ṱhamusi wo vhidza ambuḽentse hafho fhethu inga xela wa wana na tshiimo tsha tsha muthu wa mu vhidzelela ambuḽentse tshi kho shusha tshi tshi ya phanḓa vhathu vha ambuḽentse vha kha ḓi xela.

Dzi nga thusa uri hu vhe na guvhangano ḽa vhanna hune vhanna vha ḓovha vha tshi kho thusiwa nga zwa mitakalo yavho kana hu kho itiwa dzi station zwa uri vhavhe vha kho thesitiwa havha na hune vha ḓo vha kho gudisiwa nga mitakalo yavho nori vha thogomelisiwa hani na dzi tsumbadwadze dza mutakalo ine kanzhi i kwama vhathu vha vha fanela dzi prostate cancer. Na uri vha fhiwe na tshikhala tsho ri vha ambe vhone uri ndi zwifhiyo zwithivheli zwine zwa vha ite uri vha swike dzi kiḽiniki.

Nṋe ndi vhona uri vhathu vha ḓoroboni vha wana thuso u ṱavhanya ngori hune vha dzula hone hu na themamveledziso ine vha vha vha vho vha vho khwinifhadzelwa dzi bada dzavho na kha GPS fhethu hune vha dzula hone hu tshi wanala ha dovha hu tshi vha hu na dzibada dzavhuḓi dzine dza tshimbile hune vhuendi hu tshimbila zwavhudi na dzigoloi dza tshimbila zwavhuḓi.

Zwe nda guda ngazwo ndi zwauri mishonga ya COVID-19 yo tsireledza vhathu nga maanḓa kha zwitzhili tshe tshavha tshi khombo nga maanḓa kha Afurika Tshipembe kha shango ḽoṱhe nga u angaredza nṋe ndo guda uri muthu u tea u dzula u tea u hayela uri tshitzhili tshi songo kavhe unga u leluwa.

Ndi khwinisa nga maanḓa ngauri vha kanzhi vhathu vha vhuholefhali a si vhathu vhane vha kona u ḓi endedza kana u tshimbila nga wana ṱhaṅwe hu na vhaholefhali ane a ḓo kona u tshimbila u shumisa wheelchair ende kha vhuendedzi ha nnyi na nnyi a zwi tu vha a zwi ngo to leluwa uri vha tshimbile ngazwo zwino hedzinoni telemedicine kana kiliniki dza u tshimbilaho dzi ḓo thusesa nga maanḓa.

Ndi ngauri vhaṅwe vha na mini masole a mivhili o khwaṱhaho kana vha tshi ambara zwo ḓi tsireledza uri vha si kwamiwe nga zwitzhili izwo.

Ndo vhuya nda lindela tshifhinga tshilapfu kiḽiniki ndavha ri kho lindela u swikela khamusi awara mbili hu si na tshumelo hu tshipfhi hutshipfi vhashumi vha tshi vho ya ḽantshi a zwo ngo vhuya zwa mpfhara zwavhuḓi na luthihi.

Nṋe ndi nga dzudzanya mushumo une wa ḓo vha u kho ambiwa nga prostate cancer ngauri hovhu vhulwadze ndi wana hune ha khou ri ha khou ri dzhiela matshilo a vhanna vha tshe vhaṱuku kana tshifhinga tshavho tshi sa thu swika ngauri ndi vhulwadze vhune vhuya dodela arali u sa tu ḓivha ngaho u nga vhu wana ho no kalula kana ho no vhesa phanḓa.

Zwi ṱuṱuwedza nga maanḓa na ngori zwi ḓi sumbedza vhaṅwe vhanna uri a a a uri mutakalo yavho ndi ya ndeme tshitshavhani na u sumbedza uri vhanna vha tea u ḓi ṱhogomela nga kha sia ḽa mutakalo.

Ndi mafhungo o ḓoweleaho ngauri zwi itea tshifhinga tshoṱhe ro ya dzi kiḽiniki u ya ḓi swika wa lindela awara uya kha awara mbili u tshi vhudziswa wa vhudziwa upfi vhashumi ṱhamusi vho ya ḽantshini kana a hu na tshiṱafu tsho linganaho.

Zwa uri vhathu vha vhuholefhali a vho ngo tea u ṋamela goloi ya nnyi na nnyi vhaṅwe vha tea u swikela hune vha to dzumbiwa nga vha miṱa yavho uri vha si vhonale uri vha na vhathu vha dzula na vhathu vha re na vhuholefhali.

zwikolo zwi nga gudisa vhagudi u nanga zwiḽiwa zwa khwiṋe nga u vha fha dzi tshunwahaya dza uri dzo ri vha nange ngauri zwiḽiwa ndi zwifhio vha dovha vha vha na tshikimu tsha zwiḽiwa zwine zwa ḓo vhafha zwiḽiwa zwa zwavhuḓi zwa khwiṋe u kona u ḓivha uri hayani ndi zwifhio zwiḽiwa zwine vha tea zwi ḽa zwire khwine.

Zwikolo zwi nga vha ṱuṱuwedza vhagudiswa nga u vha na nyambedzano navho vha sumbedziswa ndi zwifhio zwine vha tea u ita mahayani vha tshi ya tshikoloni vha dzule vha na mitakalo ya vhuḓi ṱhamusi sa gudiswa zwa u ḽa zwiḽiwa zwo teaho zwa pfhushi vho no nga miroho na mitshelo vha dovha vha gudisiwa na nga u exerciser kana nyonyoloso uri vha dzule vha na mitakalo ya vhuḓi.

Vha ṱangana na tshenzhemo nnzhi sa musi na u ya afho fhethu hune vha ḓo vha na mutheo ya mitakalo a hone vha vha na tshenzhemo swika hanefho vha dovha na tshenzhemo dza uri vha kone u ḓi tshimbidza vhone vhaṋe uri vha kone u vha na mutakalo yavhuḓi kana u ḓi itela zwithu ngauri vhaṅwe vha vha vha sa koni u ḓi itela zwithu nga vhone vhaṋe.

Mafulo a u ḓivhadza vha tea u ḓivhadzana kha zwileludzaṱhingo vha dovha zwi isa na kha na kha kha midia vha isa na kha Facebook dze dzi social media ya Instagram, TikTok ndi zwithu zwine vhaswa vha zwi shumisesa nga maanḓa na mulaedza hunga swika nga leluwa nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona uri vha nga zwi kona nga u ḓisa kiliniki ya uto tshimbila dzi theḽomedisini dzine dza ṱavha dzi kho tshimbila kha musi dzi kho ya hafho fhethu dzi tshi kho ita dzi khunguwedzo dzi khovhe dza vhathu uri vha ḓe vha ḓo ṱoliwa malwadze a sathu a sathu ya a saathu u swika hune a khou ḓisa ḓisa khombo kha vhathu zwi nga thusesa nga maanḓa hezwo.

Nṋe ndi vhona uri zwi a thusa nga maanḓa uri uri vha muvhuso vha vhee mutsiko sa izwi zwibadela zwashu ngoho u ngaya wa dzula masiari oṱhe usa kho wana thuso. Zwino arali vho pangeliwa hoyo mutsiko nga maanḓa vha ḓo ṱhogomelwa vhalwadze nga tshifhinga.

A zwo ngo leluwa na luthihi, sa izwi vhathu vhanzhi ho no vha na haḽa maambele uri muthu u na HIV u nga a u muthu u tshilaho kana u muthu une u kho tshikafhadza. So u tshi a na dzi kiḽiniki na manese a vha tou fara zwavhuḓi kha dziṅwe kiḽiniki u wana hu khou fariwa nga nḓila isi ya vhuḓi une nangwe u tshi zwi humbula uya wa pfha u tshi teledza nga maanḓa.

Kanzhi vhathu vha ḓo ḓi itela mishonga yavho hayani kana ha vha na migwalabo. Vhaṅwe vha si vha si vha vha vha vha vho ḓi ḓi yela dzi kiḽiniki dzi kiḽiniki dza nga tsini kana vha ya dzi khemisini.

Thaidzo khulwane ndi ya uri vhathu vha hafho kha vhupo vha ḓo tea uri vha ye kha maṅwe kha vhuṅwe vhupo ha tsini uri vha wane kiḽiniki. U wana nga hetsho tshifhinga vha sina na dzi tshelede dzo shumisa zwienda zwiendedzi vha wana na ṱhamusi muthu akho to lwala vhukuma a wana vhulwadze vhu tshi kho to goḓombela.

U wana ngoho vhathu vha tshi kho to fara shia shia sa izwi vhathu vha tshi kho lwalesa vha guma vha wane malwadze a goḓombela. U swikela hune vha dzhenelela kha zwiimo zwa shishi hune vha to gidimiseliwa na sibadela.

Tshine tsha nda tama u vhasedze khatsho ndi ndi ndi u ḓisa dzilafho kha vhaaluwa. Vha tsha tshimbila khamusi vhaa wana dzi caregiver dzine dzavha dzi kho tshimbila nga miḓi nga miḓi ngori vhaaluwa kanzhi na mishonga avha i dzhii nga nḓila yo teaho.

I tea u sedza uri vhathu vhoṱhe vha kho wana madzilafho o teaho. Na uri vhathu vha kho thusiwa nga tshifhinga arali vho ḓa dzi kiḽiniki.

I ne nda nga vha nea yone ndi ya uri vhathu vha tea u dzula vha khou ḽa zwiḽiwa zwa pfhushi, sa miroho na u ṅwa maḓi o linganelaho.

Ndi tsha uri hovhu vhulwadze ho no goḓombela lune a vhu swika hune a vhu tsha na mushonga. Hezwo zwithu zwi khosa na uri na masole a muvhili awu a fhelelwe nga maanḓa nga lu tatisaho lune na iwe muṋe wa fhelelwa nga maanḓa. Zwino arali u na vhulwadze u tea u dovha wa gidimela vhuongeloni kana kiḽiniki uri u wane thuso hu tshe na tshifhinga.

Ndi nga katela uri hu vhe na manese ane a ḓovha a kho thusa vhathu hanefho nnḓa arali zwi tshi konadzea kha huvhe na manese ane a ḓovha a kho shuma henefho nnḓa a kho tshekha uri muthu ha ngo hu vhalesa lune a nga ḓi vha na thaidzo o dzula henefho zwiduloni naa.

Vha tea u gudisa vhathu vha tshitshavha tsha hanefho uri muthu u ḓi thogomelisa hani. Uri a si to kavhiwa nga zwitzhili nga maanḓa, na uri arali a kho nyaga dzi dzilafho u to ya dzi kiḽiniki ya vhana vhatsivhudzi vhane a ḓo vha tsivhudza uri vha ye dzi kiḽiniki arali vhana vha kho ṱangana na dzi thaidzo zwa mutakalo.

Zwine nda nga ita zwone ndi tsha uri dzikiḽiniki dza mahayani dzi dzule dzo vuliwa na nga dzi wekende na nga madekwana. Sa izwi vhuponi ha mahayani hu si fhethu hune dzi ambuḽentse dzi nga swika nga tshifhinga dzo vhidziwa.

Nṋe ndi nga vha livhuwa nga u vha fha mitshelo na miroho na musi na u tovha na u to amba wa vhudza maipfi a vhuḓi o vha livhuwa zwine vha itela tshitshavha tshashu no vha hulisa kha tshitshavha tshashu.

Nṋe ndi nga vha ṋetshedza nyeletshedzo nthihi ya uri kha vhupo ha mahayani ri khou humbela uri tshumelo dza shishi kha dzi vhe hone nga maanḓa. Ngauri sa izwi zwa mahayani nangwe utshi vhidza ambuḽentse a i to swika nga tshifhinga. Vhupo ha mahayani kha huvhe vhone ane ha itiwa priority ha dovha ha vheiwa phanḓa ngauri vhathu vha mahayani nga maanḓa tswikelelo ya mitakalo ya vhuḓi kana kha kha kha zwa shishi a vha swikeli.

Nṋe ndi nga mu ṋea nyeletshedzo ya uri ri khou humbela a shume nga tshifhinga a dovhe a ṱhogomelese nga maanḓa vhalwadze. Sa izwi kha vhupo ha mahayani zwo ḓala zwauri vhathu vha swike vha dzule tshifhinga tshilapfu vha si vha dovhe vha si wane na dzilafho iḽo ḓuvha. Ndi humbela uri mini avhe na vhuṱumani vhuṱumanyi na vhalwadze vhane vha vha hone uri arali mushonga isiwe vha vha vhudze hu tshe na tshifhinga.

Nṋe ndi nga vhudza uri mupo wa fhethu hune ra dzula hone mutakalo wa hone a u tu takadza nga maanḓa sa izwi ri tshi ya dzikiḽiniki mara ri sa khou wana mishonga yo teaho. Ra dovha ra ḓi dzula na tshifhinga tshilapfu a si avhuḓi naluthihi.

Nṋe ndi vhona ndi khwine u wana goloi muthu ane a ḓo mu isa sibadela sa izwi kha vhupo ha mahayani hune nda dzula hone dzi ambuḽentse a si kanzhi dzi tshi swika. Nahone arali dzo swika dzi a dzhia tshifhinga dzi si swike nga tshifhinga wa wana u tshi vho to lozwa vhutshilo ha muthu hanefho fhethu. Ndi khwine u tou wana goloi ine ya ḓo isa oyo muthu zwibadela.

Kanzhi i ya valiwa sa izwi hu si na maḓi na muḓagasi u wana heḽo ḓuvha i sa kho shuma zwavhuḓi. Vha tshi khou vhudza uri na dzi sisiṱeme dzi fhasi na mitshini a i kho shuma u wana hu sa khou shumela na luthihi.

Zwine zwa itea ndi a uri hoyo muthu u wana a kho to laṱedzea tsha vhukuma sa izwi na dzilafho ḽa ḽa ḽine a tea u ḽi wana a sa kho ḽi wana. Tshiṅwe tshifhinga vha to mu ṅwalela na luṅwalo uri khaye kha vhuṅwe vhuongelo ha tsini kana kha ḽiṅwe vuṋdu uri a kone u wana thuso.

Hafho hoyo muthu u wanelwa goloi uri i muthuse a ye sibadela. Sa izwi u tshi sa swiki dzi ambuḽentse nga tshifhinga afho fhethu hune ra dzula hone.

Insulin i tamba tshipiḓa tshi hulwanesa nga maanḓa ri nga to zwivheya sa uri insulin ivha yo fara vhutshilo ha hoyo muthu, sa izwi a sa i wana nga tshifhinga a nga ḓi lozwa vhutshilo hawe.

A thi vhoni zwo tea sa izwi u mulwadze ngoho uvha u kho nyaga thuso nga maanḓa. U wana vhalwadze vhaṅwe vha sina na maanḓa o ita hezwo zwithu vhaṅwe vhalwadze vha to lozwa nga matshilo avho hanefho dzi ḽainini vho lindela. Vhuongeloni uri vha kone u wana thuso a thi vhoni zwo tea na luthihi.

Ipfhi mutakalo ḽi amba u dzula u na mutakalo wavhuḓi wo takala, masole a muvhili a khou lwela kha zwitzhili zwoṱhe zwine wa nga kavhiwa ngazwo hanefho hune wa dzula hone. Vhathu vho takala vho dzula fhethu hure na mulalo.

Zwi ya kha vhuongelo huṅwe u a ḓi wana mishonga, yo fhelelaho huṅwe wa wana u sa kho fhiwa mishonga yo teaho yo fhelelaho.

Ḽia ṱuṱuwedza nga maanḓa sa izwi vhathu vha sialala vha tshi amba vha ri vhone zwa dzi kiḽiniki a vha tu zwi dzhiela nṱha. Mara fhedzi vha vha vha ita zwa ma dzilafho a ṱhamusi a hayani vho ya kha vhomaine kana dzi ngalo.

A ya thusa zwa vhukuma nga maanḓa, sa izwi hayo magavhelo vhathu vha tshi kona u ḓi rengela mishonga na zwiḽiwa zwine zwa ḓovha zwa vha na pfhushi zwine zwa ḓo vha thusa na kha mitakalo yavho.

Kanzhi i vha yo vhangiwa nga zwi nga makhanḓela hanoni ane ravha ri kho a funga arali husina miḓagasi kana fhethu hu si na miḓagasi.

Musi casualty i tshi ḓala vho a si nga asi mulandu wa wa vhathu ni ngasi tori ndi mulandu wa vhathu. Mara nṋe zwine nda vhonisa zwone tshiṅwe tshifhinga casualty hu ya ḓala ngauri vhuongeloni wa swika wa wana husina mimbete yo edanaho ine havho vhathu vhane vha nga thuselwa khayo. Na muvhuso nawo ndi vhona uri u ya dzhenisa tshanḓa uri kha casualty ha hu kho itiwa mimbete yo eḓanaho uri vhathu vha kone u thusiwa.

Zwine nda ḓivha zwone zwori arali wo bva nga maswavhusiku u tshi vuwa nga matsheloni vha ḓo u nekedza ṱhamusi mutambuluwo wa ṅwana. Uri u ṱambe ngawo khofheni kana anefho hea bva hone ma ma ma maswavhusiku sa izwi vhathu vha tshirema vha tshi tenda uri muṱambuluwo wa ṅwana u a thusa nga maanḓa.

Zwine zwa itiwa kanzhi hoyo muthu u ya vha na tshifhinga tsha u lindela uri a lilele muthu we a vha a naye zwo no swika miṅwedzi ya rathi. Ambadziwa na dzi nguvho dza hone a khou lilela uyo muthu u bva hafho ambo ḓi bvuliwa hezwo zwiambaro iyo miṅwedzi yo no pfhuka a ṱanzwiwa uri a vhofhololiwe a kone u wana muṅwe muthu futhi.